Ho bohlokwa haholo hore re bapale, re etse dipapadi tse ngata tse fapaneng. Dipapadi tse ngata tse fapaneng di re thusa hore re kwetlise mmele ya rona, le dikelello tsa rona di kgone ho sebetsa hantle. Dikolong tse phahameng di teng mefutafuta empa e ke e ratang jwalo ka motho wa mme e kaba netball. E o thusa hantle ka dintho tse ngata, o kgona ho nahana hantle, o ikwetlise, o lokolle mmele mmele wa hao, o be right.

Papadi e ke e ratang haholo, ke netball. Netball, le dlala ka hara sebaka se itseng, ho ngotswe fatshe. Ha la tlamela le lahlele bolo kantle ho moo ho ngotsweng ka teng. Motho o lahlela motho o mong ha qeta ho lahlela motho o mong. Ba tlamehile ba ye ka lehlakoreng re le leng ba kore ka hara nete. Lehlakoreng lena le leng le tshwantshe le tse ka bojohle hore ha le kgone ho kora jwalo, jwalo. Ke yona he netball eo.

O bua nnete ntatemoholo, hoba ha o ikwetlisa, o etsa o etsa bo nnete ba hore masole a hao a mmele a ba hantle, a ba le matla, le mmele wa hao o a tiya, o ba le matla. O kgona hore o phele dilemo tse telele, hobane le pelo ya hao e ya sebetsa. Jwale ha o sa ikwetlisi o sa je hantle, mafura le tsona tsohle di ya hahella ka hara mmele di o kudise. O ba ne le lefu la pelo jwalo jwalo. Ntatemoholo o bua nnete. Ho ikwetlisa ho wa thusa hore o fihlelle dilemo tse putswa, o ba ne le dilemo tse ngata.

Tjhe, moo ke dulang teng ha hona poleke moo re ka dulang re ikwetlise teng. Ho ne e le teng empa he, dinokwane tsa fihla tsa nka dintho tsohle, ha re na mo re ikwetlisang teng ha re ikwetlisi ha re etse letho. Ha o batla ho ikwetlisa ka mona ka Gauteng o tshwanetse o ye gym-ing o lo patala. Ke yona tsela fela. Re kopa mmuso a re etsetse dipoleke tsa boikotliso. Boikotlisong ba teng hobane le batho ba tla shebanang le yona ba kate hore dintho di se ke tsa utsuwa. Hoba e ka etsuwa poleke ha ho sena batho ba katang ho ba bonolo hore dinokwane di kene, di re utswetse.

Mmuso a ka re fa sebaka, mmuso a ka re batlela ma-security. Mmuso a ka kgona ho re fa dintho tseo re tlo di sebedisang tsa boikotliso. Mmuso a ka ba na le motho a ka tlo re kenyang tsona dithuto tsa ho ikwetlisa, le dithuto tsa ho ja hantle. Tsona ka nnete re a di hloka, thuso tsohle tse ke qetang ho bua ka sona.

Ke nahana hore dipapadi tse teng sekolong di lokile di di nepahetse. Empa sekolo se tlamela hore se itokise se ipehe hantle. Ditjhelete di senke di kenye ka hara dipapadi tse ding tsena tse ding di etse hore dipapadi tsena tse ding di be right. Ha di hloka dintho, di reke jwalo ka bo dibolo le tsona tsohle tse dipapadi tse ding tse di sebedisang. Hore ha e ka be ho na le bana ba nang le talente e tla ba isang hole ka bophelo. Ba kgonne ho tswella ka bophelo. Jwale ne re kopa fela hore tjhelete e ekeletswe ka hara dipapadi tse tse sentse re na le tsona ka hara sekolo. Re tle re kgone ho ba na le baetapele ba ho sasa.